Ke ikutlwa ke itumetse ebile ke tshogile, fa ke tsena mo sefofaneng lekgetlho la ntlha. Go ntse jaaka e kete ke simolola go bona sengwe se sešwa, fa ke ne nka tlhopha ke ne nka rata go ya kwa Japan-e, ka ntlha ya setso le thekenoloji ya teng.

Fa ke ne ke lora ka go fofa, ke ne ke tla rata go fofa jaaka nonyane ke golosegile ebile ke le ko kagisong kwa loaping. Fa e le gore wa boifa, e ka tswa e le la ntlha ya go boifa bogodimo kana go palelwa ke go laola se se diregang.

Go rulaganya sefofane go ya Nigeria, fitlha ka bonako kwa boemafofaneng jo yang kwa go jone, mme o ikwadise. Fetela kwa lefelong la tshireletso mme o palame sefofane, fa o goroga ko Nigeria o tshwanetse go ya ko offce-ing ya batswa kwaa le ya kgato. Tsaya dithoto tsa gago o bo o tswa mo boemafofaneng. Lebelela gore go na le ditlhatlhobo tsa tshireletso, le boemadifofane jo bo tlhanaselang mo dinageng tseno ka bobedi.

Ke akanya gore dibese di mosola fa o batla go tsamaya mo toropong ka tlhwatlhwa e ko tlase. Ke rata tsela e e fokotsang pharakano le kgotlhelelo ka yone. Mme ga ke rate go diega, go nna le batho ba le bantsi thata le go sa tlhokomele sentle ka dinako tse dingwe.

Mathata a mangwe a a tlwaelegileng, a akaretsa go sa kgone go bona kwa karata e rekwang gone kgotsa go e tlatsa. Diphoso tsa bo tegeniki ga o dirisa dikarata, le go tlhoka ditaelo tse di utlwalang sentle, di ka thusang batho ba di dirisang lekgetlho la ntlha.

Mokgweetsi yo o molemo wa bese o kelotlhoko, o maitseo, o pelotelele, ebile o itse ditsela sentle. Ba thusa gore bapalami ba itumele ka go dira gore ba ikutlwe ba amogelesegile. Ba dira gore go seke ga nna le mathata fa ba le mo koloing, ebile ba rarabolola mathata ka tsela e e ritibetseng.

Di-strike di ka baka kotsi tse di jaaka go tlala thata ga batho, tlhakatlhakano ya pharakano, le go kgobega marapo. Batho ba ba tsamayang ba ya ditirong, ba amiwa ke go diega go sa ye ditirong, kgotsa kwa sekolong. Le go oketsega ga ditshenyegelo tsa dipalangwa.

Dibese di tsamaya ka nako tse di tlhomilweng, gore di kgone go latela dithulaganyo le go direla bapalami ka tsela e e ikanyegang. Fa be se e ema ka tshoganyetso, fa o ntse o eme e tshwarelele ka seporo, kgotsa ka setulo gore o kgone go itsetsepela, mme o seke o a wa.

Ee, gantsi batho ba diega go palama bese, ka ntlha ya mabaka a a jaaka go tsoga thari, go kgorelediwa ke pharakano, kana go tsaya nako e telele go ipaakanya. Ka sekai nako ngwe ke ne ka fosa bese ka gonne, ke ne ke sa kgone go bona sepatšhe sa me, pele ke tswa mo ntlong.

Ee di baka poifo go diega le go kgobega . Bapagami ba amiwa ke go leta lobaka lo lo leele, go tlatsa dibese go se tle ka nako e ba beetsweng le go tseega ga ditshenyegelo tsa go dipalangwa. Gantsi maemo ano a kgoreletsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi, ebile a ka dira gore motho a ikutlwele a sa sireletsega kgotsa a ngamogile pelo.

Ee, di baka poifo go diega le go kgobega marapo. Bapagami ba amiwa ke go leta lobaka lo lo leele, go tlatsa dibese go se tle ka nako e ba e beetsweng le go oketsega ga ditshenyegelo tsa dipalangwa. Gantsi maemo a no a kgoreletsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi, ebile a ka dira gore motho a ikutlwe a sa sireletsega kgotsa a ngomogile pelo.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe, kgotsa mo ditseleng tse tsotlhe, tsa metsi ka ntlha ya maemo a sa siamang a ditsela. Palo e e kwa tlase ya bapalami le sekgala, se se leele se se dirang gore ditsela di ka se nne le dipoelo, kgotsa go nna le thata go di fitlhelela.

Ke ne ke tla re tirelo ya dibese e ka nna mo e ka nnang thataro mo go tse lesome. E tlhwatlhwa tlase ebile e mosola, mme mathata a a jaaka go diega, go nna le batho ba bantsi thata, le go se tlhokomele sentle. A dira gore batho ba seke ba kgotsofala, go tokafatsa tsela e o tshwarang nako ka yone, tsela e o ikutlwang ka yone, tsela e o rerang ka yone, go ka dira gore o bone maduo a a botoka.